Founu nga ano maḓuvha ndi wana hu tshithu tshine vha tshi shumisa kha zwithu zwinzhi. U a kona u ṱoḓa mushumo, wa kona u vha na vhudavhidzani, ndi uri ya dovha ya vha tshimvumvusi.

A thi athu u ḓi wana ndo no foina kha radio na ḓuvha na ḽithihi.

Ndi vha ndi khou i shumisa kha founu.

Ndi vhona ungari zwi nga khwiṋisa kha zwinzhi, ngo uri u wana uri huṅwe a hu swikeleleyi ha dokotela, mara arali vha tshi ḓo kona u ḓisela. Zwa zwi khwine, u vha wo fhungudza na miduba.

Dzo fhungudzea vhukuma.

Masiandoitwa manzhi ndi khou vhona hu u fhungudza zwikili zwa mushumo, ngo uri i a kona u ita mushumo. Une wa kona u shumiwa nga vhathu vhaṱanu, vhane vha nga u shuma vhege yoṱhe, yone ya u shuma nga awara. Ndi vhona i ḓo ḽa mishumo.

Ndi vhona u nga radio i ya thusa ngo uri u a kona u ḓivha, uri nga nnḓa hu na mini. Mutsho u ḓo ḓi kona u ḓivha mutsho. Ndi uri u a kona u ḓivha zwithu na zwine wa nga si kone u zwiḓivha.

Ee zwone a zwi koni u phaḓalala, ngo uri zwi vha zwi sa khou ya tshitshavhani, u fana na radiyoni na kha dzi founu.

Zwo no vha khwiṋe ngo uri, u ya kona u ṋanga uri u kho ṱoḓa i fhio, ine a i nyagi uri u i badele.

Ndi vhona u nga ri radio ndi yone ine ya ri thusa u wana mivhigo ya nga ya mutsho.

Ndi vhona u ngari u u pfanelo dza dza vharengi dzi fane tsireledziwa ngo uri, u wana huna zwishumiswa zwine zwi khou rengisiwa. Zwi tshi khou ḓa zwi songo to vha kha nyimele yone, kana zwi sa fhedze tshifhinga zwa tshinyala.

Ee zwone zwono ḓivha hone, ngo uri wa kona u ḓi, u a kona u vha na nḓivho uri, u arali u na dzi nḓila dzau, u fanela u ḓivha uri mutsho wanga wa ḓuvha u ḓo vha wo imisa hani.

Ndi wana zwi sa tu tovha na tshifhinga tsha vhuḓi, ngo uri u wana uvha u kho tea u amba two minetse, one minetse. U wana u songo tovha na no vhafha tshikhala na vhaswa u wana uri a vha kho to dzhenesa kho u tevhelela mafhungo.

Ndo ndi uri ndi ḓi satelite ine, u ḓo kona u tevhelela mafhungo wa vhona zwi zwedzi tshaneḽe dza mafhungo.

Ee u wana hu sina zwavhuḓi ngo uri zwiṱitshi zwine vha tou zwi vhea, vhone vhaṋe. Asi zwine iwe arali u kho nyaga phakhedzhi wa vho ḓi ṋangela.

Ee luimbo ndi lwa Colbert lune lwa ri ngwani wapo. Lune lu ya nṱuṱuwedza uri ndi shume nga maanḓa ndo khwaṱhisa.

Zwone ndi vhona zwi zwa ndeme ngo uri, hu vha hu khou thetshelesa vhathu vho ya nga u fhambanana, vhane vha tama muzika wo fhambananaho.

Tshine wanga to tshiu tshi ita ndi u vha na tshiṱitzhi tshine tsho livhanesa na mafhungo. A ne a khou itea lu ḽifhasi ḽothe, ubva musumbuluwo u swika ḽavhuṱanu, mugivhela, na sondaha. U wana hu muzika fhedzi wo ya nga nga mirafho yoṱhe.

U a ḓi tovha muthu wa u vhala gurannḓa kana magazine, mara zwone zwivha zwi zwa ndeme, mara kanzhi kanzhi ri fanela u vha na u katela ha vhathu ane a vhatu tovha vhaḓivhalea tshoṱhe. Ri kone u vha na nḓivho, ngo uri huna zwinzhi zwine zwa itea nga nnḓa riṋe a ri zwi ḓivhi.

Ndi vhona ungari zwi ndi zwithu zwa ndeme ufha muṅwe muthu, uri a kone vho uvha na tshimvumvusi vho naho tshi tshifhinga tshiṱuku.

Thero ine nda nga takalela, ndi u amba ḓivhazwakale. Ri kone u ḓi ḓivha uri ndi vho riṋe vho nnyi, ri bva ngafhi?

A thi athu u vhuya nda zwi shumisa na luthihi.

Ndi tshiya fhethu, ndi vha ndi khou ya ngo uri hafho fhethu ndi vha ndi khou hu takalela. Mara yone Wi-Fi i nga ita uri, fhethu u pfe wo wo ḓi geḓa, na zwine wa kho ita, wo ḓi geḓa.

Ee dzi a tea u katela. Zwavhuḓi vhuḓi zwi fanela u vha, nga havha thetshelesi ngo uri rediwa radiyo i vha yo itelwa vhathetshelesi. Vha a kona u ḓivha uri vhathu kha hetsho tshiṱitshi vha funesa zwifhio.

i nḓevhe tsini ngori ivha i kho mpama mafhungo u ya nga vhuphara na u ḓivha zwithu zwine zwa kho itea nga nnḓa

ee ndono ṱangana nazwo na satheḽaithi soko shuma zwavhuḓi hu sina network ya vhuḓi

Ee, ndi vhonazwi zwa ndeme nga maanḓa na ṋamusi.

Ndi vhona uri vha nga to ita khunguwedzo, kha radio, uri vhathu ri kone u zwiḓivha uri hu na hu khou bvelela mini.

Zwithu zwine nda nga takalela u zwi vhona ndi rugby, nga uri ndi mutambo une nda pfa ndi tshi u takalela hoyo.

Ee ndi nga zwi takalela u vha na zwiṱitshi zwo fhambananaho.

Zwinzhi zwine nda zwi tevhelela arali ndi kho shumisa Wi-Fi ya tshitshavha, ndi u sa dzhena kha dzi kha dzi epe dza bannga.

Khunguwedzo heyo ndi pfa isathu to ntakadza ngo uri, u wana hu khou bva na zwithu zwine iwe u vha usathu to zwi takalela na luthihi.

A thi a thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ṅwalisa, ngo uri u wana zwi tshi khou vhidza masheleni manzhi.

Tshine tsha nga nkokodza kha u vhala a athikiḽi, ndi u, ndi zwifanyiso tsho tsho bvisiwaho. Ndi zwone zwine zwi a kona u nyanyula muthu.

Zwe zwa ntakadza ndi u wana smartphone, hovha hu u kona u swikelela zwithu zwinzhi, na musi u tshiya kha inthanethe yo vha itshi ṱavhanya.

Ee vhathu vhanzhi ri vha ri khou shumisesa telkom ngori data dza hone dzi vha dzi tshi kho fareya nga mannḓa dzi vha dzi fhasi.

Ee ndi network ya ha telkom dzi a fareya tshoṱhe.

Ee ndi vhona u nga ri dzi zwone ndi vhona zwi songo.

Ee ndi renga lu no swika luraru nga kha vhege nahone zwi tshi kho ṱuṱuwedza nga mutengo.

Dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi vhona ungari ndi dzone dza khwiṋe.

Ndi telkom.

Ndi mitengo ine a i dzule i fhethu huthihi tshiṅwe tshifhinga u wana dzi nṱha tshiṅwe tshifhinga dzi fhasi.

Ee ndo no shumisa he zwa dzi phuromosheni ya ya data.

Ee ndi shumisa bannga ya epe u renga data.

Tshine tsha nsinyusa ndi mitengo ine a i dzuli fhethu hi thihi, nahone u wana vho vhetshelwa ḓuvha uri dzo data dzi do fhela lini.

Ee tsha u thoma ndi sedza mitengo ya hone uri i kho fareisa hani tsha vhuvhili, uri hedzo data dza hone dzo ḓala u swika vhungafhani ndi ḓo kona u fhedza ṅwedzi na.

A thi tuvha na thaidzo nazwo hezwo.

Ndi wana zwo leluwa nga maanḓa.

Hu vha hu na zwithu zwa ndeme zwine nda kho zwi ṱoda nga tshetsho tshifhinga kana ndo vhudzwa upfhi kha ndi zwi sedze, ndi a kombetshedzea u ṱoḓa data nga u ṱavhanya.

Zwiya nga honoyo ṅwedzi uri zwithu zwi khou tshimbilisa hani.

Ee zwine nda zwi takalela ndi shumisa ussd ngori i mpha mitengo ya vhuḓi yo no farea.

Ee tshiṅwe tshine nda tshi shumisa ndi u sa sedzesa dzividio u sedzesa zwi statasi, ndi ḓo kona u vha na data ine i ḓo ḓi dzula i hone u swikisela.

Ee hu na phambano khulu nga maanḓa.

Zwa ita uri zwithu zwi vhe zwi kho gonya, miṅwahani ya murahu ra tshi renga data ya dzula tshifhinga tshilapfhu zwino a dzi tsha dzula.

Tshine nda nga mu vhudza ndi u ḓi fhungo dza kha ku shumisele, na u sa dzula ukho lavhelesa dzi vidio ndi dzone dzine dzi ḽa data nga maanḓa ngo ṱavhanya.

Ee ndo no ḓi wana ndi khayo heyi nyimele.

Ee kanzhi kanzhi ndi u kushumisele kunwe ku vha khou kho dina kha riṋe vhathu, ngori tshithu tshine tsha ḽesa data kanzhi kanzhi ndi u lavhelesa dzi vidio TikTok no sedzesa stethasi, ndi zwone zwa no ḽa data mara arali u kho to zwi shumiswa kha zwithu zwa ndeme dzi a kona u fhedza tshifhinga.

Ee zwi ri itela hezwo zwi thusa riṋe vha rengi uri ri dzulele ri na data ngori data arali u kho renga data wana ri khou kona u renga data dza tshifhinga tshilapfhu.

Ndi pfa zwi songo ntakadza na luthihi.

Ee ndo no ndi dzulela u zwi ita hezwo.

Ndi vhona ungari vha nga to ri itela uri data dzi dzule dzo u to ralo dzi sa fheli, dzi sa fheli nga tshifhinga dzi tshi to fhela nga dzone dzine ngo wa dzi shumisa.

Ndi vhona u nga ri ndi nḓila ndi nḓila ine vha dzi network vha kho nyaga u dzulela u bindula ngazwo.

Ndi u vha na data dzo eḓenalaho dzine wa ḓo ḓivha uri u ḓo ṱavhanya u dzi fhedza.

Ee ee ndono yo shandukisa kha kha inwe u bva kha vodacom uya kha telkom.

Ee ndi vhona uri muṅwe na muṅwe u pfa a tshi kono u amba nga luambo lwa ḓamuni ḽawe ngori hu na maipfi ane wa wana uri a tshi u balela mara u tshi kho kona nga u amba nga luambo lune u dzulela u amba nga lwo vhu ita zwi ita uri zwithu zwi leluwe.

Ee luambo lu ne nda amba lone ṋamusi zwithu zwi tshi kho to konḓisa hani zwi a ita uri zwithu zwi leluwa ngori ndi vha ndi khou zwi pfesesa vhu khwine uri hu kho ambiwa nga mini na nga maitele zwi kho to itiswa hani, nga ya luṅwe luambo wapfa zwi tshi ngari zwi ya lemela.

A lo ngo imelelwa nga maanḓa kha dzi app na luthihi lutshetshe ḽo kwanyeledzeya.

A thi tendelani nazwo ngori zwi ita uri dzi kone u sa swikelelea nga vhathu vhanzhi.

Ndi u renga sim khadi ya hanefho ḽeḽo shango ngo uri u wana uri dzi data kha maṅwe mashango u wana dzi tshi khou farea zwi nga thusa nga maanḓa.

Muhumbulo hoyo ndi vhona u muhumbulo wavhuḓi, nahone u ḓo kona u mu wana nga tshifhinga wo ḓi dzulela hanefho hune wa vha u hone u tshi khou ita zwiṅwe.

Ee kha ḽiṅwe sia zwi nga vha thusa zwa dovha zwa vha vhulungela na tshifhinga. Ngori hu na malwadze ane u fanela u u to uri dokotela a to amba na iwe a kone u ṱalutshedza dzilafho uri u fanela u yo u ṱoḓa mini na mini.

Ee arali zwi tshi konadzea ndi nga shumisa hezwo nga uri zwi ḓo mbulungela lwendo na uri ndi ṋambe ndi ṱoḓe zwine zwa kho ṱoḓea zwine nda nga vhudzwa nga dokotela nga tshifhinga.

Ndi uri vha kono u wana dokotela nga tshifhinga nahone a vha nga ṱwo vha khou fara lwendo luhulu u u no no lindela miduba mihulu.

Tshine wanga tama u tshi wana ndi luṅwalo lune lu ḓo to posiwa nga founu lo u tevhela mishonga fhethu ho no nga dzi khemisini. Tshiṅwe tsha vhuvhili ndi u vha na dokotela ane a ḓo vha a hone a ne a nga kona u eletshedza.

Ndi muzika wa soul na na mapiano ngori muzika heyi yoṱhe i ya mvumvusa nahone iya i a ntsiḓulula mutsiko arali ndi na mutsiko nga tshetsho tshifhinga.

Ndi Spotify ngori muzika woṱhe une nda u ṱoḓa ndi a kona u wana woṱhe nahone nda kona u vhea fhethu huthihi.

Ee zwo shanduka nga maanḓa ngori tshiṅwe na tshiṅwe tsho no leluwa nahone muzika wau u vha wo vhulungea nga maanḓa.

Ndi a takalela u vhona ngori zwi a mpha muhumbulo zwa dovha zwa mvumvusa nga tshifhinga tshithihi.

Ndi muzika wa soul u a ita uri ndi pfe ndi wa maṱhakhaṱhakheni.

Ndi tshiṱori tshone tshiṋe na vhatambi zwi a ita uri ndi vhe na dzangalelo.

Ndi u ḓi wana u tshi khou kona u swikelela vhathu nga vhunzhi nga tshifhinga tshithihi. Nahone u fanela u vha u khou shumisana na vhaṅwe vhaimbi uri u kone u dzhielwa nzhele.

Ndi Facebook ngori a i ḽesi dzi data nga maanḓa.

Ee zwi ita uri hu vhe na vhudavhidzani ha khwine nga maanḓa ngori, u a kona u amba na vhathu nga tshetsho tshifhinga, nahone u a kona u vhona vho ḽi nnḓa ḽine a u ḽi ḓivhi.

Ndi Facebook ngori ndi wana uri hu na vhathu vhanzhi na zwithu zwinzhi zwine zwavha zwi kho itea nga nnḓa ha kha shango ḽine ra khou dzula kha ḽo, u a kona u ḓivha uri nga tshifhingaḓe hu khou itea mini nahone u zwi wana nga tshetsho tshifhinga.

Ya ndo no ḓi wana ndo ndi ndo bva khazwo for tshifhinga tshilapfu. Nahone zwi vha zwi khou ita uri u vhe u khou humbula nga ha vhuswa zwithu.

Ndi nga ri yo khwiṋisa ngo uri, zwa zwino ri a kona u amba na vhathu vha kule na riṋe. Nahone ri a kona u amba ri khou tou vhonana u vhonana ndi vhona uri zwo thusa nga maanḓa.

Tsho thoma ndi ḓifha tshifhinga tshiṱuku ha vha na zwa matshilisano ane zwo livhana na nṋe, ndi fanela u vha ndi khou zwi sedza.

Ee i ngita uri ndi vhone zwithu nga nḓila ya ya ya yo fhambananaho ngori i ḓovha i ngudisa vhutsila no kona u ḓivha zwithu.

Zwapo ri zwigwada zwavho zwa zwa hanefho tsini na vho riṋe u vha u khou isa nyanḓadzo ya uri arali hu na zwine zwa khou itea uri ri zwi thanyele, arali hu na tshiwo u kho tshi vhiga tsha kona u ḓivhea nga u ṱavhanya.

Ndi vhona uri vhupfiwa hangai, ndi ha uri ri wana uri ri vha ri kho wana mafhungo ane a vha ngoho wana maṅwe a si mafhungo a ngoho. Ndi hune tshiṅwe tshifhinga u a timatima wa wana uri ngoho ya hone a u khou kona u i ḓivha.